Swipfuno swa maphephahungu ya ndhavuko yo kandziyisiwa swi katsa mhaka ya leswaku i xitirhisiwa lexi vonakaka xa xiviri xi nga averiwa no hundziseriwa hi ku olova, na leswaku hakanyingi ti na rifuwo ra mahungu na vuxokoxoko lebyi nga tika ku byi hundzisela hi swivumbeko swin'wana, nakambe hakanyingi ti tekiwa ti ri leti tshembekaka ni leti tshembekaka ku tlula swihlovo swin'wana swa rungula eka inthanete. Swiphiqo swa maphephahungu ya ndhavuko lama kandziyisiweke swi katsa mhaka ya leswaku ma nga durha ku ma humesa ni ku ma hangalasa ni leswaku ma nga hatla ma hundzeriwa hi nkarhi ngopfungopfu emisaveni leyi hatlisaka ya mahungu ya manguva lawa nakambe a swi rhwaliwi hi ku olova kumbe ku fikelela hi ndlela leyi swihlovo swa mahungu ya xidijitali swi nga xiswona. Naswona swi nga ha va swi nga onhi mbangu dijitali.

Mahungu ya vanhu lava dumeke i ya nkoka eka phephahungu hikuva vanhu lava va dumeke va tiveka ngopfu tanihiloko va tiveka ngopfu etikweni un'wana na un'wana wa swi lava ku tiva mahanyelo ya vona na leswi swi endlekaka evuton'wini bya vona. Vanhu lava va dumeke van'wana va voniwaka ka mavonakule, ka marhadiyo, ka swilo swo tala un'wana na un'wana u lava ku tiva vutomi bya vona hikuva van'wana va navelaka ku hanya vutomi bya vona. I swa nkoka ngopfu eka phephahungu ku va va tsala hi vanhu lava va dumeke hikuva swi va endlela mali yo tala hikuva un'wana na un'wana u ta lava ku tiva leswi humelelaka hi munhu wo karhi loyi ku tsariwaka hi yena u ta va ta xava tinyuziphepha, kumbe va languta ka ka mavonakule.

Ku va swi lulamile ku hakela mali yo tala leswaku u dyondza eka inthanete a ndzi kaneti naswona a ndzi pfumelelani na swona hikuva leswaku swi lulamile ku hakela mali yo tala eka dyondzo ya inthanete swi ya hi mongo na xiringanyeto xa nkoka hambileswi tikhoso ta inthanete ti nga nyikaka ku cincacinca na ku fikelela ti nga ha va ti nga na ti nga ri minkarhi hinkwayo ti lulamisaka ku durha ka le henhla loko ku pimanisiwa na dyondzo ya ndhavuko ku ya hi quality na switirhisiwa leswi nyikiwaka hikokwalaho a ndzi kaneti naswona a ndzi yimi na yona nhlokomhaka leyi.

Mina ndzi tsakela vuyimbeleri lebyi rhikhodiweke hikuva vuyimbeleri lebyi rhikhodiweke byi pfumelela vayingiseri ku twa risimu hi ku kongoma hi laha mutshila a kunguhateke ha kona handle ka ku va na swihoxo kumbe ku hambuka loku nga humelelaka eka ndhawu leyi hanyaka. Ku olova na ku fikeleleka vuyimbeleri lebyi rhikhodiweke, byi kumeka hi ku olova naswona ndzi nga yingiseriwa nkarhi wun'wana na wun'wana, kun'wana na kun'wana leswi endlaka leswaku byi va na xivumbeko lexi olovaka ni lexi fikelelaka xa vuhungasi. Ku tlangiwa nakambe nakambe na ku lavisisa, vuswikoti byo tlanga tinsimu minkarhi yo tala kumbe ku kambisisa layiburari leyikulu ya vuyimbeleri hi rivilo ra munhu hi riyexe hi xiyexe i vuyelo lebyikulu bya vuyimbeleri .

Ku antswisa mfikelelo eka thekinoloji leyi tumbulukaka eka hinkwawo i swa nkoka hikuva thekinoloji leyi hluvukaka ti nga pfuna dzonga wa misava hinkwawo ku antswisa vumaki bya tindhasitiri hi ndlela yoleyo ku engetela ku kula ka ikhonomi na nhluvukiso, tithekinoloji leti hluvukaka i ta nkoka ka ekakula ka sekithara ya thekinoloji leswi nga ta tumbuluxa mintirho na ku pfuneta eku hunguteni ka vusweti.

Vatswari va swifaniso va hlayisa ku lemuka ndhavuko wa ximunhuhatwa swa vona na vanhu lava katsekaka eka endlelo ro endla tifilimu hi ku tirhisa ndzavisiso, tirhisano, na ku kongomisa eka ntiyiso vatirhisani na vatsundzuxi va ndhavuko va aka vuxaka na vatlangi na vatirhi. Naswona va lwela ku yimela mindhavuko hi xichavo na hi ku pakanisa. Hilowu ku languta ta hi vuxokoxoko bya ndlela leyi vatswari va swifaniso va landzelelaka swihlawulekisi swa ndhavuko wa vona, ndzavisiso na ku lunghiselela. Vulavisisi lebyi byi heleleke vatswari va swifaniso va nghenelela eka mindhavuko yo karhi leyi yimeriweke eka switori swa vona va hlengeleta vuxokoxoko mayelana na mindhavuko, ripfumelo, mimpimanyeto mimpimanyeto na.

Ku fona hi ku tirhisa video eka vanhu lava nga le kule na kule, swiendla va titwa hindlela leyi ya ku va vatsakile swinene hikuva va kota ku vona munhu loyi va va ka va bula na yena, swa tsakisa swinene ku va u vona munhu loyi u bulaka na yena leswaku u hanya kahle. Naswona u munhu i njhani exikandzeni, i langutekisa ku yini exikandzeni, swi tsakisa swinene. Hikokwalaho va titwa va tsakile swinene, va kota no kombana swilo swa le kule a komba un'wana leswaku namuntlha ni xave leswi namuntlha ndzi xave leswi. Hi swona leswi swi endlaka leswaku va titwa va tsakile. Ku tirhisa ka video ka ka vanhu va le kule i swinene ngopfu, hikuva swa pfuna leswaku maxaka ma kota ku vonana leswaku wun'wana wa rixaka vutomi bya yena byi famba njhani, nakona a nga le ku xanisekeni hi tindlela tin'wani.

Ririmi ra rixaka ra Afrika-Dzonga leri ni ri tivaka i Good Bye vafana. Leri vulavulaka hi le ku heleni ka malembe ya va nineteen sixteen. Mfumo wa valungu wa Afrika-Dzonga wu pfalela varhangeri vo tala va vantima va vapfukeri hinkwavo, ekhotsweni leri nga na vuhlayiseki lebyikulu eCapetown. Murindzi wa valungu na yena u vekiwile ku langutela wadi ya ya lava a va pfaleriwile, hikuva a kota ku vulavula ririmi ra xiXhosa na ku langutisisa vuhlanganisi bya va bohiwa. Eka nkarhi wo leha wa ku pfaleriwa ka vanhu lava ekhotsweni vurhangeri bya vona byo rhula byi endle leswaku mupfaleri a tlhela a ehleketa hi mavonelo ya yena ya khale ya xihlawuhlawu.

Malume xirhundzu xa data kumbe data bundle leyi va ngo va ku hoxela yona i ma data lawa u kotaka ku wa tirhisa ku nghena eka inthanete, eka inthanete ku nghena kona ku laveka wona naswona u nga kota na ku faka Facebook, WhatsApp u kota ku vulavula na va maxaka ya wena lava va nga le ku kule hi swona leswi va vulavulaka hi swona leswaku i data bundle yi ta ku pfuna swinene nakona wa swi kota ku nghena na le ka inthanete u lavisisa vuxokoxoko byo karhi lebyi u lavaka ku tiva byona leswaku u kota ku pfuneka eka swilo swo fana na sweswo wa swi kota ku endla na ti-video call eka WhatsApp u vulavula na maxaka ya le kule u kota ku tiva swa rihanyo ra vona.

Swilo leswi munhu a nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data i ku va munhu a nga swi kota ku nghena eka Facebook ku advertiser bindzu ra yena vanhu va kota ku vona kambe loko a nga ri na data a nge swi koti ku advertiser bindzu ra yena, swin'wana i ku va a nga swi kota ku vulavula na maxaka na vanghana hi ku tirhisa data a vulavula na vona va ri kule va kota ku tiva xa rihanyo nakona a kota ku vona leswaku munhu loyi a vulavulaka na yena u le eka xiyimo xa njhani hi swona leswi munhu a nga swi tirhisaka a nga swi fikelelaka hi ku tirhisa data, swi tele swin'wanyani a nga nghena eka tindhawu to tsakisa laha a langutisaka tivhidiyo ta vanhu va ri karhi va hungasisa.